Nna ke nahana hore ntho e entseng thepa ena e diehehe ke weather, ke maemo a lehodimo. O fumane ka nako e nngwe difefo di a foka and-e di etsa, di fetola le maemo a lewatle. Lewatle akere le a fetoha, so ha le fetoha ha o kgone ho tsamaya hantle. Hoba le maqhubu tseleng eo o tsamayang ho yona. So ke nahana hore nna ke maemo a lehodimo hape ke difefo tse etsahalang hara metsi, tsa metsing. E ba tsona tse diehisang hore hore thepa di fihle moo di yang teng haholoholo ha di tsamaya ka dikepe.

Tsatsi le leng re tsamaya lelapa leso, re tsamaya ka bese. Bese ena e ntle, e kgolo ena. Ba ile ba re amohela hantle lelapa leso, ba ile ba re tshwara hantle. Ene le bo ntate ba babedi ba seng ba le baholo dilemong bane ba kganna bese eo, ba ile ba re tshwara hantle. Tsatsing leo ke tsatsi leo ke sa tlo hlola ke le lebala hobane ha se ha ngata hao fihla bo di-bus-eng kapa dikoloing o palame mono, o fumane motho a kgonang ho bua, a botse hore na le ya kae? Le tla fihlela polekeng e feng? A le behe hantle moo le yang teng. Re ile ra fumana batho ba ile ba re tshware hantle, ba re bontsha botho. Ra tsamaya re qoqa, ho le monate tseleng ekare kgale re tsebana.

Ke nahana hore nna ha re ka bua le ba lefapha la tsa bophelo ba re thuse ka ditulo tsa mabidi for batsofe, haholoholo mona mahaeng. O fumane haholoholo ho tloha polekeng e tlohang, o tloha ho tsamaya leeto le letelele ho ya tleliniking. O tsamaya leeto le ha sa tseba ho tsamaya, ha sa tseba ho ikemela, o sa fokola bophelong. So kene ke kopa nna hore ekare lefapha la tsa bophelo le ka thusana le batho ba mahaeng le thusane le bona le ba tsa dikgwebo. Le batle le batho ba baholo ba se ba tsofetse ditulo tsa mabidi, ba tlo tseba ho fumana meriana ya bona. Ba bang ha ba tsebe le ho tsamaya, o fumane e mong o robehile lento. Ha tsebe le ho phakisa ka dithupa tsena tsa tsamayang ka tsona. Athe ha ene ele setulo sa mabidi, e tlaba bobebe.

Eya, ke nahana hore bakganni ba ba teng, ba ma tekesi. Bothata bo etsang hore ba lwantshe bakganni ba Uber kapa bakganni ba di-Bolt ke hore bona ba charge-a haholo and-e ba ba le maeto a mangata ho feta a di-taxing. Akere taxing o fumane hore ditulo tsa bo, tsa tekesi leshome le metso e mehlano. Ho batho mokganni wa taxi a emele ditulo tseo kaofela di tlale pele a ka tsamaya. Athe wa Bolt yena wa kgona ho tsamaya ka motho a le mong ka tjhelete e hodimo a ba fihla moo. So ke yona ntho etsang hore batho bana ba di-taxing ba feel-e ekare batho bana ba di-Bolt kapa ba di Uber ba ba nkela mesebetsi ya bona.

Nna ke ikutlwa ke sa bolokeha hobane ka nako e nngwe o ya fofa ka lona, a phakise. Ha ba kganne ka tsela tse tshwanang. O fihle moo o batla ho feta tse ding di hore a fumane, a tlo tseba ho fumana batho ba bangata. Athe a lebale hore mono tekesing eno a , o palamisitse batho, ha se bophelo ba hae fela a bo behang kotsing. Empa ona le batho ba bang ba leshome le metso e mehlano ba ka morao bao maphelo a bona a shebileng ho yena, ke ntho tseo ba sa di nahaneng tseo. O fumane motho jwale o sa thuswa ka koloi ho matha ha shebe di, matshwao a tsela, ha shebe le batho. A fumane ka nako e nngwe o entse kotsi a sa hlokomela bitsong la hore ona a mathetse a tlo kalamisa batho, a tlo fumana batho, a tlo fumana tjhelete. Athe a lebala ka maphelo a batho bana a ba palamisitseng, batho bana ba mo patetseng, batho bana ba mo behelang dijo tafoleng.

Ke ka kgetha ho reka koloi e nyane. Ke reka koloi hobane ke a kgona, ke a tseba hore koloing ena ke tlo kgona ho palamisa batho ho feta hane ke ka sebedisa tekesi. Tekesi o fumane ke tlameha ke emele batho ba tlale ho yona. Athe ena ke nka two three, ke yo ba beha. Ke kgutla le ba bang hape tseleng mona. Ke thola ba bang hape ha ntse ke ya, ke kgutla le ba bang tseleng monana. Ene, nna mona ho nna ke ba bitsa turunyana ho feta mane and-e ba tla kgetha nna hobane nna ke, ha ke tsamaye ntse ke ema ka di-stopo-ong ka di-stopo-ong. Ke ba isa hantle moo monyakong yang teng, ke ba ise hantle moo monyako moo ba yang teng. So e tla ntshebelletsa, e tla etsa le hore ke kgone ho atisa ke reke tse ding dikoloi tse tla etsa ona mosebetsi ona wa ona ena.